Ngingazizwa ngikhungathekile uma inkokhelo ingadalulwanga ngokucacile noma ibingalindelekile. Nokho uma inkokhelo ibisobala futhi ngiyazi imigomo ngase ngiqonde inkokhiso. Ukusabela kuncike ezintweni ezifana nokungafihli lutho okulindelekile nesimo sezezimali.

Amabhange kufanele adalule imithelela yezinqubomgomo zokukhokhisa kwe-overdraft ukuze akhuthaze ukubeka izinto obala, ukulunga kanye nokwenziwa kwezinqumo unolwazi, ukuvikela abathengi kanye nokukhuthaza ukwethenjwa. Lokhu kubeka izinto obala kwenza amakhasimende akwazi ukwenza izinqumo zezezimali enolwazi.

Ikhava yegebe umshwalense ovala igebe phakathi kwalokho okukhavwa i-medical aid, kanye nezindleko zangempela zezindleko zokwelashwa, okukusiza ukuthi ugweme izindleko ezingalindelekile eziphuma ephaketheni.

Ukuze ngifundise umuntu osendaweni ekude indlela yokusebenzisa inkundla yemali yeselula, ngingagxila esiqondisweni esilula sesinyathelo nesinyathelo, ukuzijwayeza, kanye nemiqondo eyinhloko efana nokuphepha nezinkokhelo. Ngingasebenzisa izinsiza kubukwa ukuphindaphinda kanye nombuzo-mpendulo ukuze ngiqinisekise ukuthi baqonda kahle.

Izinkundla zamaselula zithuthukisa ukufakwa kwezimali ezindaweni zasemakhaya ngokwandisa ukufinyelela ezinsizeni zezezimali, ukunciphisa izindleko nokuthuthukisa ukunethezeka. Bazoqhubeka nokuthuthuka kokufinyeleleka okuthuthukisiwe, ulwazi olunzulu ngomsebenzisi oluthuthukisiwe, ukuhlanganiswa namanye amasevisi, ukuvikeleka okuthuthukisiwe nokunwetshwa kolwazi lwedijithali.

Ngingacabangela izinzuzo sokubeletha, ukunakekelwa kwezingane, ukulaliswa esibhedlela, ikhava negebe, izikhathi zokulinda, izinketho zenethiwekhi, izindleko zephrimiyamu, kanye nezinzuzo ezengeziwe, ezifana namakilasi okukhulisa izingane noma ukwelashwa kwenzalo.

Ukusabela kokuqala esikhathini sokulinda esiyizinyanga eziyisithupha ngezizathu zemvelo, ngangizozizwa ngikhungathekile futhi ngikhathazekile, bese ngicabanga nokuthi kungani ngingakwazi ukuthola usizo ngokushesha, futhi ngikhathazeke ngokuthi uma kwenzeka okuthile kimi, noma-ke othandekayo phakathi nalesi sikhathi, umshwalense angeke ukhokhe. Uma ngifunda ukuthi isikhathi sokulinda sokufaka ingozi siyekwa noma mhlawumbe siba sifishane, njengokuthi kube inyanga noma izinyanga ezintathu zokulinda, ngingazizwa ngikhululekile ukwazi ukuthi ukufakwa kwengozi yokufaka kuyaqala maduzane. Kuzonginikeza ukuthula kwengqondo.

Ikusasa lezinkokhelo zedijithali libukeka lithembisa, linamandla okuqamba okusha nokwanda, ikakhulukazi ezindaweni ezinganakekelwa kahle.

Lapho ngicwaninga umshwalense womngcwabo, izinto ezisemqoka ezithinta ukumbozwa, amaphrimiyamu, izikhathi zokulinda, ukufaneleka, inqubo yezimangalo nesithunzi somhlinzeki. Bese kuthi izinto ezibalulekile okufanele ngizicabange, inani lekhava, ukuguquguquka, izinzuzo ezengeziwe, ukusekelwa kwamakhasimende, nemibandela yenqubomgomo ecacile.

Bengingase ngizame ukugwema ukukhokha izimali zonyaka zesikhungo sokusebenzisa imali eseqile, ngaphandle uma izinzuzo nokuvumelana nezimo esikunikezayo kudlula izindleko. Uma izinkokhelo zinengqondo, futhi i-overdraft ifeza injongo ethile, ngingayicabangela, kungenjalo, bengizohlola ezinye izinketho.

Imali ephathwayo iyiguqule indlela abantu abaphila ngayo, abasebenza ngayo, kanye nokuxhumana nezinhlelo zezezimali, ukuvala amagebe kanye nokugqugquzela ukukhula komnotho.

Nokho bengingathanda ukugwema izindleko ezengeziwe, uma kungenzeka. Ngingacabangela ezinye izindlela ezifana nokonga ngesikhathi esiphuthumayo, imalimboleko enenzalo ephansi, bese kuthi ekugcineni, bengizolinganisa izinzuzo ngokuqhathanisa izindleko, bese ngikhetha inketho engabizi kakhulu.